Kea bona hore o wa haella ka tjhelete ya ho reka disebediswa kaofela tseo o di hlokang. Keletso ya ka ke hore, reka dintho tsohle tsa bohlokwa tseo o di hlokang hanghang. Ebe re tla buisana ka leano la hore na o tla lefa disebediswa tse ding tse setseng jwang. Ke eletsa tjena e le hobane ke utlwisisa hore disebediswa tsa bongaka di bohlokwa bakeng sa bophelo bo botle. Ke batla ho etsa bonnete ba hore o kgona ho fumana dintho tse hlokahalang le haeba ho bolela hore ho etsa moralo wa ho lefa ho ka beha dintho tsa bohlokwa pele. Re ka etsa bonnete ba hore o na le seo o se hlokang ho boloka bophelo bo botle ba hao, ha o ntse o fumana tharollo e sebetsang ka hara tekanyetso ya ditjhelete tsa hao.

Ntate, moratuwa wa ka. Ke mona shopong ho tla lata tjhelete eo o nrometseng yona. Empa jwale ke bolellwa hore PIN ha e ya nepahala. Ke kopa o hopole hantle na e be o sebedisitse PIN e feng. Ke a leboha, ntate.

Melemo ya ho tsetela akhaonteng e sa lefellweng lekgetho ke ena. Nngwe, kgolo e senang lekgetho. Letsete le hola ntle le ho lefisa lekgetho la lekeno. Lekgetho la phaello ya tjhelete. Pedi, ho ntsha tjhelete ntle le lekgetho. Ha o ntsha tjhelete ya hao, o ke ke wa tlameha ho lefiswa lekgetho ha o ntsha tjhelete. Tharo, ho boloka tjhelete. Ka ho se lefe lekgetho letseteng la hao, o ka boloka tjhelete e ngata ha nako e ntse e tsamaya. Ee, lekgetho le nyahamisa batho ho tsetela. Kgetho ya matsete e sa lefellweng lekgetho e thusa hore e fokotse ho tshwenyeha ha batho, le ho etsa hore ho be monate ho batho hore ba qalelle ho tsetela.

Dumela mohlomphehi. Ke letsa tjena ho tla botsa ka kadimo ya nako e kgutshwanyane ya tjhelete. Ke hloka ho lokisa ntlo ya mme wa ka. Na o ka mpha lesedi le eketsehileng mabapi le kgetho tseo o fanang ka tsona hore na le hore na metjha ke efeng eo ke tlamehang ho e latela, mme o tlo o mphe le dipehelo tsa teng.

Ke kgalla hore ebe nka be ke kenetse setokofela sa tjhelete jwalo ka ha kgwedi ya Pherekgong e tla, tjhelete eno e ne e tlo tla nthusa ka ho reka stationery le ho patala sekolo fees sa ngwana.

Hela mme. Ke tlile mona ho tla tletleba. Haufi ke ntshitse tjhelete e itseng account-ong ya ka ya nako e telele ya polokelo. Empa ke ile ka makala ha ke fumana hore tjhelete eo ke e fumaneng e ne e le ka tlase ho feta ka moo ke neng ke lebeletse. Ke ile ka etsa dipatlisiso ka taba ena, ke ile ka fumana hore banka e ntshitse kotlo ya ho ntsha tjhelete pele ho nako eo re dumellaneng ka yona. Empa tjhe le ha o le jwalo ke utlwa ke sa utlwisise kotlo ena hobane ke lebelletse hore e fetelletse. Ke bile moreki ya tshepahalang wa banka ena ka dilemo tse ngata, le ho sokodisa ke sa sokodise. Ke ne ke sa lebella hore ke tla fuwa kotlo e boima hakaana ka lebaka la ho ntsha tjhelete ya ka. Ha kea kgotsofala ho hang ka sena.

Motswalle, ke hloka thuso ya hao. Ke hloka ho reka dintho tse itseng ka potlako, empa ke elellwa hore ha ke na tjhelete ya ho di reka. Ke kopa o nromelle tjhelete ka mokgwa wa sethala sa thomello ya tjhelete, jwalo ka ha o tseba hore ha ke na account ya banka.

ho bula account ya polokelo le rona o tla hloka ho fana ka bopaki ba boitsebiso le bopaki ba dddress. Re amohela pasa e nepahetseng e fanweng ke mmuso. Bakeng sa bopaki ba aterese re amohela bili ya masepala kapa statement sa banka se bontshang aterese ya hao, mme se sa fellwang ke nako ya ho feta dikgwedi tse tharo. Haeba o se moahi wa naha ena, re hloka tokomane ya hao e nepahetseng ya phasepoto le lengolo le dumelletsweng le mosebetsi le lokollotsweng ke mmuso.